Ngalesi sikhathi ngisadlala ibhola into eyayenzeka uma ngihlanganyele nabanye ozakwethu sidlala ngaleso sikhathi ibhola ngangigqugquzeleka kakhulu ngoba noma kwakunemicabango emihle ngaleso sikhathi okanye umzimba wakho okanye umoya uphansi, ngokuhlangana nje nabanye ozakwenu nidlale ibhola. Lokho bekuwususa kakhulu ingcindezi yomqondo, mhlawumbe ingcindezi nje yesimo mhlawumbe engisuke ngibhekene naso ngaleso sikhathi. Ngakho-ke ukuhlanganyela nabantu, nidlale ibhola okanye nenze nje okuthize okumayelana nezemidlalo kuyawulapha umoya, kuyawulapha umphefumulo, kuyayilapha kanye nengqondo ngoba ngaleso sikhathi usuke ugxile kulokho ogxile kukho ngokwemicabango le osuke unayo mhlampe iy'nkinga lezo ziyasuka ngokwaleso sikhathi, okwenzeka futhi zisuke ingunaphakade uthole nje usulapheka ngokudlala ibhola, nami-ke ngangilapheka.

Into engingayenza ngicabanga ukuthi uNomalanga, kungafuneka ukuthi ngimqeqeshe ngokwanele ekuthenini naye akwazi ukungena adlale ebholeni. Nanokuthi nje ngingacela ukuthi umphathi mhlampe walowo mdlalo okanye kwalelo qembu elidlalayo epakile ukuthi amnike naye ithuba ay'bonakalise. Ngakho-ke into engingayenza ukuthi uma nje uNomalanga engathola lelo thuba kungamele ay'misele ngokwedlulele ngokuphezu kwamandla akhe ukuze uzoy'bonakalisa naye ukuthi uyakwazi ukudlala ibhola futhi ukulungele ukuba yingxenye yeqembu

Into engingayenza ekhuthazeni abantu ukuthi bangayithola kanjani izinto abay'thandayo nokuzilibazisa abazithandayo. Ngathi nje uma uwumuntu kuyadingeka ukuthi yonke into oyifunayo uyilwele, angisho ukuthi uyilwele ngendlela embi kodwa kufuna ukuthi entweni oyithandayo uy'misele ekuthenini uyithole okanye uyenze. Yingakho nje ngithi umuntu uma ngabe kuwukuthi kunento oyifunayo langazelela phela phela ukuthola leyo nto uy'nike sonke isikhathi sakho ukuthi uyithole leyo nto. Uphinde futhi uthi noma usuyitholile uyisebenzise njengey'khali zaMantungwa.

Yebo, nginazo izinto zokuzilibazisa engingathanda ukufunda ngazo. Ngingathanda ukufunda kakhulukazi ngokwezokubhukuda phecelezi ngolimi lwasemzini swimming. Lokho ngikuthanda kakhulu ngoba ngifisa ukuba i-life guard yasolwandle, ukusiza abantu noma kungathiwa mhlampe sebeyagwiliza bayacwila ngikwazi ukuthi ngibasize. Ngakho-ke ngingathanda nje ukufunda kabanzi ngezokubhukuda.

Ngicabanga ukuthi into engingayenza ukuthi iy'kole ikakhulukazi lezi zikahulumeni kudingeka ukuthi ey'koleni kube khona iy'fundo zezemidlalo ukuze iy'ngane y'zokwazi ukuthi cha, mina ngimuhle la, angikho muhle ngapha, mhlampe ngimuhle ekubhukudeni ngimuhle ekudlaleni ithenisi, ngimuhle mhlampe kwezokubhukuda. Ngoba uyaye uthole ukuthi ey'koleni zethu thina abantu abamnyama uthola ukuthi ezemidlalo nje, mhlampe ilikanobhutshuzwayo, ibhola likanobhutshuzwayo mhlampe uthole ukuthi ukugijima, okunye iy'ngane ay'vulelekile ukuthi zingayimbandakanya neminye zemidlalo. Uthole ukuthi mhlampe ezokubhukuda azikho esikoleni ngoba iy'kole zasemakhaya. Ngicathi nje mhlawumbe makungake kuvuleleleke ukuthi nasey'koleni zabantu abamnyama kube khona ezemidlalo njengakwezohlanga.

Hhayi, ngicabanga ukuthi abangani bami engabamema ukuthi sizodlala umdlalo, singadlala umdlalo lo wekhilikithi, i-cricket. Ngoba phela sibathathe, iwona mdlalo ongenza ukuthi sonke sikwazi ukudlala ngoba ababili bazobe bephakathi oyedwa kuwukuthi uye le ophosa ibhola. Iwona mdlalo ongakhona ukuthi sonke sikwazi ukudlala ngesikhathi esisodwa.

Ngicabanga ukuthi iy'kole kufuze engathi uhulumeni angayibhekelela le nto ukuthi zonke iy'kole okanye ey'kahulumeni noma ezokohlanga kube ukuthi ezemidlalo ziyalingana kungabi ukuthi kulezi ezabantu abamnyama, uthole ukuthi imidlalo yakhona mhlampe esikoleni nje, iyaye ibe mithathu kuphela. Uthi uyabheka ngale ey'koleni zabohlanga uthole ukuthi ingaphey'kweshumi imidlalo ekhona. Uma ngabe uhulumeni engenza ukuthi ey'koleni lezi y'kahulumeni zibe khona ezemidlalo zivuleleke nje zibe ningi, mhlawumpe ezemidlalo zibe ngale kweshumi nasey'koleni zikahulumeni, kungabi khona ezemidlalo ey'ngekho kuy'kahulumeni, kodwa zibe khona kwabohlanga.